Ndingathi okunzima kuba kude kunosapho lwakho noqhelaniseka kwendawo entsha ongayiqhelanga.

Into yokuqala endinoyicinga bana, sivumelekile na ukukwazi uthatha amaqunube apha emthini? Singakwazi na uthatha siziphathele, siphathele nosapho lwethu na amaqunube?

Iinjongo eziphambili kukubuyisela umhlaba kwaba basuswa ngokungakho esikweni kubo.

Khetha izityalo ezifanelekileyo. Ziphathe ngokunonophelo kwaye ulandele iinkqubo ezifanelekileyo zokucwangcisa nokugcina ezi mfuno.

Okokuqala ndingaxheleka. Ndingakhangela iimpawu zesifo okanye ityhefu kwaye ndingabiza ugqirha wezilwanyana ukuze afumanise kwenzeke ntoni kuzo.

Ndingasebenzisa inkqubo ezibonelela uqeqesho okanye iingcebiso ukufikelela kumhlaba, imali kunye nemarike. Unintsi ukufa umsebenzi for abafazi.

Izityalo ezinyamezelayo kwimbali kwaye nezityalo ezizalwa kwimimmandla eyomileyo.

UMzantsi Afrika ujongene nemingeno efana nokwenzeleka kwembewu kulo mhlaba.

amafama ahleze efumana umvuzo omncinci ngokuchazelwa nokuxhathisa nokunqongophala kwemisebenzi.

Ndingathi ubisi lwenkomo lukrwada kwaye lunyanzelekile for impilo kwaye oluthengwayo lidinyaniswe noomatshini, ladityaniswa nezinye izinto.

Ndibonelela ngemithombo yamanzi eyongezelwayo njengamatanki, amanzi kunye neembombozi. Kwaye ndiqiniseke ukufikelela kwiindawo ezinomthunzi ezi zinokutya okutyebileyo ndigcine imfuyo yam imanzi.

Iziphumo ezimbi kuphuhlanisa lwezolimo eMzantsi Afrika. Zenza ukonakala kwezityalo kunye nokulahleka kwemfuyo yakho.

Amahlathi abonelela ngezenzo ezininzi kubandakanywa ukuveliswa kwamaplanga nokugcinwa komhlaba.

Ibaluleke kakhulu ngoba izityalo sizifumana kulo mhlaba. Yile nto ke funeke impilo yomhlaba isoloko ijongekile kuze sifune ukutya kulo mhlaba.

Ndiyavuma ukondla iihagu ngokutya okumdaka kusasaza izifo. Ukondla izilwanyana ngokutya okumdaka kusasaza izifo and ayilunganga.

Ndiyavuya ukuba nifuna ukuncedisa ngenkomo kodwa khumbulani zizilwanyana ezinkulu ezinamandla. Zilumkeni iimpondo zazo kwaye uhlale usondele apha ngakum, mtshana.

Mntakwethu akukho lula njengokuba ucinga. Ndingathi eyona nto inzima kukulawula ukuqumbumka kwezifo ezilwanyaneni.

Bendinokhetha le yemvula ngoba izityalo zam zizokhula zincede umhlaba.

Into endiyicingayo kufaka kumkhenkce ngendlela erayithi kwiimini ezinobushushu kuze zikhuseleke.

Ndingafuna amatenki ndigalele amanzi ndiwagcine. Ndigrumbele kakhulu kuze amanzi afike ngasezantsi komhlaba.

Yinto entle ke leyo. Iingcebiso endingamnika zona kukuba akwazi uyijonga igadi ngasemva. Ayazi bana izityalo ziyatya, zisela amanzi, ziyajongwa and indawo ayibeka kuzo ibe icocekile.

Mntakwethu, ukufuya iigusha akululanga njengazonke izilwanyana. Funeke uyazi ukuba zitya ukutya okusempilweni, usoloko uzinika amanzi. Uzijonge zingalahleki, uyazi uba uzijonga imini nemihla yazo.

Ndicinga ukubiwa kwemihlaba inganceda kakhulu kuzo zonke izinto zokulima neemfuyo, izinto esizifumanayo singamafama.

Ugalelo elingalenza ingaba abantu abasebenzisi kakhulu imali yoya ezivenkileni kuze bathenge inyama nemifino, nezinto kanjalo nanjalo. Ingabe becutha kule mali le ibizothatheka kubo.

Awona mazwe athenga kakhulu apha eMzantsi Afrika yiYurophu i-UK kwaye neTshayina. Basixhasa kakhulu ke abo.

Indlela enosichaphazela ngayo angahla amazinga emali kothenga ukutya, iimfino nenyama apha eMzantsi Afrika. Singakwazi nathi uba ngabantu ebantwini, izinto zehle kwaye nemisebenzi eminintsi abantu bangayifumana.

Ndiyavuya ke nifuna undinceda, batshana bam. Kodwa ke nilumkele ngoba iinkukhu nazo ziyakwazi uba nobundlobongela. Niyazi bana anidlali kakhulu nazo. Uba niyazityisa bhekelelani kancinci kuzo.

Ndingathi njengomfama obefuna ukuthengisa iiwayini, ndingakwazi nje yindlela ekhula ngayo imifino yee-grapes so andisoze ndikwazi ukuphumelela kwinto ebendifuna ukuyenza. Izityalo zee-grapes aziphumi kakuhle njengoba bendicinga ngalo.

Amacebiso endingamnika wona ngaba umhlaba wakhe awazi ngumhlaba osoloko uyakwazi ukhulisa imvuno ezikhulayo. Amjonge mihla le ihlale umhlaba wakhe emanzi.

Into eyenza lula ukuvuna iitumato uzijonga mihla le. Uyazinkcenkceshela ngamanzi ukuze iintyatyambo zazo zikhule ngokukhawuleza. Soloko zidibana nelanga, zidibane nomthunzi zidibane namanzi.

Ama-apile, amapere kunye ne-lemon emuncu.

Ndingamxelela, mmelwane wam, musa ukuyeka iihagu zakho zihambe zingena ezindlini abantu ngoba xa zingena eyadini yam ziyamosha. Leyo iyophelisa ubuhlobo bethu. Zivalele iihagu zakho.

Mntakwethu, kunzima ufuya iihagu ngoba uyayazi kuzohlala kumdaka. Funeke usoloko uzijongile because azihlali zicocekile iihagu.

Ndingatsho ubana ingabanceda ngoba kuyahluphekwa, iwesi ezilalini. So zingabanceda ke ukuzingela, ukufunda ukuzingela ukutya ungathengi.

Ndicinga bana licebo elinophumelela ngoba siyasokola, i-ikhonomi iyehla. Abantu funeka bafunde ukuzilimela emakhaya.

Kunzima ukufuya iinkomo ngoba funeke uzazi bana umane uzikhupha uhambe uyozityisa kwamasimi akude. Uzijonge zonke bana azinazo zifo.